INovember campaign kuneekhampeyini ezininzi ezikhona apho, ngizobhala ezimbini endizaziyo. Eyokuqala yeyokukhulisa ulwazi ngokutshaya icuba. Eyesibini yeyokukhulisa ulwazi ngokutsha. Like kufundiswa abantu ukuba benze njani xa betshile kwaye kufundiswa nabantu ngobungozi bokutshaya.

Kwisikolo endandifunda kuso babekhona abantu abanikeza uncedo lokuqala kubafundi besikolo. Ukuba ungumfundi uthe waphathwa kukugula usesikolweni nokuba ukwindawo yokuthandaza nokuba usemagumbini okufundela na, ubuye uthathe usiwe kwigumbi labantu abagulayo, umtholampilo wasesikolweni. Ukuba imeko yakho imaxongo, ubuye uthathwe ke ngoko ugqithiselwe emtholampilo wasekuhlaleni. Nalapho ukuba imaxongo kakhulu ubungasiwa emtholampilo, ubuvela usiwe esibhedlele.

Xa ndifika esibhedlela okanye ekliniki awuye ufike ufune ugqirha othandwe nguwe, ungena nakowuphi na uqqirha okhoyo. Ngoba oogqirha bakhona bayanqaba kwaye izibhedlele zikawonkewonke, ezi endihamba kuzo, ungena nakowuphi na uqqirha. Ngamanye amaxesha ungafika ungawufumani kwaloo gqirha, kuthiwe akekho. Ngaphandle koba uya kwizibhedlele ezibucala ke, ndicinga ukuba xa ukwizibhedlele ezibucala uyakwazi ukuzifunela ugqirha omfunayo ukuba akuhlole, akunyange.

Abantu abakhubazekileyo bacalucaluleke ngolu hlobo, izakhiwo azihambelani nabo. Umzekelo kwizikolo neendawo zokuthola impilo azinazo ezinye azinazo ii-ramp ukwenzele ukuba abantu abakhubazekileyo bakwazi ukuzisebenzisa nabo. Kwaye abakwazi ukufumana imisebenzi kuba abantu bavele babajonge ngokuba abazukwazi ukusebenza ngokufanelekileyo. Kwezinye iindawo abantu ufike bebizwa ngamagama aphoxayo. Umzekelo umntu ufike umbize ngoba sisidalwa and babukelwa phantsi ngabanye abantu, babukeka njengabantu abangakwazi ukwenza into, abangakwazi uzenzela nto.

Iziphumo ezilungileyo zokugonya kukuba ukugoma kwehlisa ukusuleleka kwabantu abaninzi ngesifo esi seCOVID. Kwaye sikhusela iSebe lezeMpilo kuba xa abantu abagulayo bebambalwa, into ithi izibhedlele zizokhuseleka kuba abantu abanintsi abazuya ezibhedlele basebenzise izixhobo zasesibhedlele, zihleli izibhedlele zethu zingabhadlanga. Izinto ezimbi kukuba ukugula kusenokuphatha nokuba ugomile. Enye kukuba kumele uhambe uyovavanya njalo njalo ukugonywa kwakho kwaye abantu abakwazi ukufikelela bonke ekugomeni. Like abanye bahlala kude okanye izixhobo esibhedlele zincinci.

Ndicinga ukuba abantu bangafundiswa ukuba abantu abakhubazekileyo nabo bangabantu kwaye bayalingana nabo, mabangajongelwa phantsi ngenxa yokuba bephila nokukhubazeka. Kwaye kungalungiswa iindawo ezifana nezikolo nezibhedlele ukuba zakhe iindawo abazokwazi ukuzisebenzisa nabo. Kwaye imisebenzi, kumele kube khona imisebenzi eyenzelwa bona ukuze nabo bazive bengabantu abaphilileyo bengacalucalulwa. Kwaye abantwana kufuneka bafundiswe besebancinci ukwamkela abantu abakhubazekileyo. Bangabajongi, bafundiswe ukuba singabantu asifani, asizufana sonke. Xa kunjalo ke umntu uzokhula eyazi akwazi ukubamkela abantu abaphila nokukhubazeka.

Ukuze sikhuthaze abantu baxele ngamacala oxhaphazo kufuneka iiklinikhi kunye nezibhedlele zibe neendawo zabucala apho amaxhoba okuxhaphazwa azoziva ekhululekileyo ukuba angathetha ngemeko yayo. Kwaye abasebenzi bezempilo kumele bafundiswe ngendlela yokujongana nezisulu ngokuzola nangentlonipho. Kufuneka kubekho oonontlalontle ababakhona eklinikhi nasezibhedlele abazokwazi ukunika iingcebiso ebantwini kwaye bakwazi ukugcina iimfihlo. Ndikholelwa uba umntu xa ebona unontlalontle uzomthemba naye uba angakhuseleka xa kebeka imeko yakhe kuye. Kwaye kungaba khona nee-posters ezikhuthaza, zikhumbuze abantu ngamalungelo abo.